Dumela. Ke a leboha ka ho ikopanya le rona. Di-network-e tsa rona di sebetsa ka ho phatlalla le naha ka bophara, moo re beileng di-panel e le di-satellite tse ikgethileng, tse tsamaisang marangrang. Moo o dulang teng, re hlahloba ka mokgwa o kgethileng hore re bone matla a signal-e le hore marangrang a rona a fumaneha hantle. Hape haebe re fumana hore matla a signal a fokola, re na le ditsela tsa ho matlafatsa connection ya hore o fumane tshebeletso e tsitsitseng le e potlakileng. Re ka lokela sebaka seo sa hao ka pele ha o re fa address kapa sebaka seo o leng ho sona.

Ke bona hore kgetho ya ditshebeletso tsa phalelo ekaba le melemo e mengata empa e hloka ho hopola hore setso sa rona se na le ntlha e kgolo mabapi le ho tshehetsa dikamano tsa selehae, le ho boloka mekgwa ya setso. Ha re sebetsana le ditshebeletso tse fanang ka dikahare ho tloha kantle ho naha ka ba thata ho hlokomela ditaba tse amanang le setso sa rona le ho hlokomela diphihlelo tsa sebaka seo re leng ho sona. Ho bohlokwa ho netefatsa hore dikahare tse re di balang kapa tseo re di shebileng, di tlisa boleng, le kgothalo bakeng sa batho ba rona ba toropong ba malapeng le setso sa rona ka kakaretso.

Ke boetse ke lekile ho rekela mohala wa thekeng ho ntatemoholo, empa ke hlokomela hore o ne a sa thabela sehlaiswa seo. Ekaba ka lebaka la hore mohlomong o se a ke a kgona ho sebedisana le mohala o motjha? Ho ka ba le phapang ya mosebedisi kapa maemo a setjhaba a fapaneng, kapa mohlomong mohala o motjha o ka ba o sa fihlelela ho maemo a hae? Ke kgothaletsa hore re nke nako ho hlahloba hore na ho na le bothata bo tsamaisong kapa hore o ka rata ho qeta ho tseba hore o tla sebedisana le mohala o motjha ka tsela efe. Mohlomong re ka boela ra hlahloba hape sehlaiswa seo bakeng sa ho netefatsa hore se ka sebetsa hantle le baahi ba selehae. Ha ke ka tseba ka ho qaqileng feela re tla kgona ho lokisa bothata ka potlako.